Taba e bohloko haholo, taba ena ya mabitso anana, eo e leng hore re a fuwa ke batswadi ba rona e bohloko. O be ipotsa hore ho matha eng kelellong ya motswadi a iphumanang a bitsa ngwana ka mabitso ana, bo Motla-ka-dibe, Madimabe kafa Matlakala . Ntho e mathang ka kelellong ya motswadi nakong eno, ha a rehellla ngwana kafa a mo bitsa lebitso lenana le lebe, ntho e mathang ka kelellong ya ha ke hore, nako eo a neng le hore o na le ho yona ha ne ngwana a hlaha, o la ka tlellwa kafa a etsahallwa ke madimabe kafa ha ba le matlakala.

Matlo a mokgoro e ne e le setso sa rona sa kgale. Ho phela ka hare ho matlo ana e ne le ha ne re latela setho se tshwanetseng. Matlo ana a ne a sebedisetswa ho phodisa, ho phodisa mmele ya rona ha hone ho tjhesa haholo, hobane ho phodile, fatshe ho ditswe ka bolekwe le boteng ho ditswe ka bolekwe, ho ne ho dula ho ho phodile ka mona, mme re ne re beha dijo tsa rona ka monana hore di nke nako e telele pele di senyeha. Re ne re tseba hore ha ne re beha dijo tsa rona ka monana, di ne di tlo dula di le fresh.

Eya, ka nnete, re na le mehlobo e fapaneng. Ha re na le mehlobo ena, re ke ke ra ahlola motho ha e le mehlobo o fapaneng le motho e mong a tla lekeisheneng lena, a re o tlo leka botho. O tlo leka botho. O tlo leka bophelo, a zamele, kafa a sebeletse bana ba hae. Ha re no mo lwantsha, mara jwale e utlwisa bohloko hore mehlobo e fapaneng enana ha re kgone hore re ka utlwisisana ha re bua, jwale e etsa hore ho be le diphephetso tse ngata tseo e leng hore di etsa re seka atleha re le mehlobo e fapaneng ha re le lekeisheneng le leng. Hape ha re kgone hore re be le kgotso hobane mehlobo e fapane, mme le diketso di fapane.

E ne e le ka la ketepedi mashome a mabedi a metso e mebedi, twenty twenty two, kgwedi e ne le ya June, letsatsi e ne le di three. E ne e le Moqebelo motseng ona wa Kganyane. Ho ne ho le monate. Batjha ba ba bapala e le di-team tse pedi. Ho na le batshehetsi ba batjha ba bang e le di-lineman, ho ne ho le hotle. Ke thabile ka nnete ho tletse ho bapalwa bolo e monate. Sena se thibela batjha hore ba seka ya dithethefatsing le botsotsing.

Ha se re bua nnete, haebe baetapele ba lebollo ba sekolong ho ka ithuta, hona ho bolela hore, tlamehile ba, ba thole di-certificate kafa ba fumane di-certificate tsa bona ha ba qetile ka dithuto tsa bona sekolong. Hobaneng ke tjho tjena? Baetapele ba lebollo, ha re hane bana ha ba thole di-certificate, ba mpa feela ba ruta bana meetlo le setso, bona jwalo ka ha mona ha esale lebollong e se le sebakeng sa thuto, ho bolela hore ha ba ithutela thuto e itseng ha ba e qetile ba pasitse tlamehile ba fumane setifikeiti sa bona. Ke tjho jwalo.

Ka tla ka thaba ha ke utlwa poledisano enana, motheo wa poledisano ena ha ke nahana dijo tseo ke di ratang haholo ho tloha ke sa ntsane ke hola, e ne e le dierekisi le papa. e ne e le dikgobe, e ne e le mangangajane, e ne e le jeme, o tlotsitse hodima borotho. Re ne re ja ka malamohodu le ka papa e metsi e bonojana, re ne re ja maqebekwane, re ne re ja moroho wa lepu ka papa, re ne re ja poone, re ne re etsa dipabi, ho le monate fela. Le kajeno ho ntse ho le jwalo.